Iinthelo ezitjalwakwezi umphakathi usizeka ngokobanyana uthola lokhanyana mhlamunye emzini othizini abanamali, abakajami kuhle ukuthi bangayokuthenga emavikilini iinthelwezi. So nabatjalileko kubalula khulu kobanyana balunge ukuthi badle. Ngobanyana abayi emavikilini, abakhweli iinkhwelo ngeemali basebangena ngetonini bayakha. bayapheka bayadla balala badlile. Begodu godu omunye umphakathi usizeka khulu ngokuthi nawutjalileko ukghona ukuthi nase uvunileko ukhambe yokuthengisa bese bonyana bathole imali bakghone ukubeka ukudla etafuleni iye.

Iinthelo kukudla esikuthola okutholakala eentjalweni. Iintjalo ezinjengabo bhanana, iimengu, amagwava, imirorho ukudlokhu kusipha kwakha umzimba ukudla okwakha umzimba ukuthi umzimba lo uhlale wakhekile ube nepilo.

Iinthelo ezihlanu engizaziko ngazi itamati, iperegisi, ikhabitjhi, ibhanana, igwaba kanye nemirorho.

Mina isithelo engisithanda khulu. Ngilesi esitholakala khulu ngendaweni yangekhethu vele esitjaliweko imizi eminengi okumengu ngithanda umengu umengu ngiwuthanda khulu yazi. Eish vele ngithi ngathana ungahlala ukhona ukungabi nesikhathi ovela ngaso. Ngithanda umengu isithelo engisithandako.

Iinthelo eziyisiza khulu ipilo yomuntu. Iinthelo zikghona ukusiza ipilo yomuntu ngokobanyana lokha nakalimeleko uyakghona ukuthi isikhumba sakhe sivaleke msinya begodu bonyana umzimbakhe wakheke ube nepilo. Ziyasiza hayi kancani iinthelo ezimbeni

Kuqakatheke khulu bonyana umuntu adle iinthelo qobe lilanga. Ngombana zenza umzimbakhe ukuthi kwakheke begodu ukuthi amasotjakhe womzimba ukuthi akghona ukulwa namagulo awehlisa namathuba wokobanyana umuntu abe nobulwale behliziyo.

Ebusika kumila itamati, kumila amazambana, kumila ikhabitjhi, kumila amadribe, kumila amagwava.

Iinthelo ezihlanu ezimila ehlobo mumengu, iperegisi, likhabe, siphila, yitamati.

Iinthelo ezifumaneka enarheni yekhethu eSewula Afrika kuphela. Mrubheyi, mrula, lithanga, mugade weemfene, mtsirigogo, umvilo.

Iye, kubalulekile bona abentwana badle iinthelo qobe lilanga. Ngombanyana imizimbabo iyakheka begodu ihlala inomsoqo, ihlala iyondlekile begodu lokha nabalimeleko bakghone ukuthi baphole msinya. Isikhumba sabo sikghone ukubuyela sihlale sithambile rerhe.

Iye, kuqakatheke khulu ngombana amaqhegu neenlukazi kungibo abathola amagulo amanengi. Nabadla iinthelo zizobasiza bonyana amasotjabo womzimba akghone ukulwisana namagulo la. Amathuba wokobanyana babanjwe bulwele behliziyo abe mancani.

Ibhanana ibhanana sithelo esitholakala ukuthi ngaphakathi siba mhlophe. Bese sithi ngaphandle sibe yellow singasuthi sona siba sidenyana so.

Ibhanana linombala osarulani ngaphandle. Uthi ungalihluba, ulithole limhlotjhana ngaphakathi limhlophe ngaphakathi.

Ibhanana ivithamini elitholakala ebhananeni livithamini C.

Ivithamini C etholakala ebhananeni iwusiza khulu umzimba womuntu. Ngombanyana ivikela bonyana umuntu angabi nobulwele begazi angatholi amagciwani. Ivikela ukuthi angatholi amagciwani begodu isiza nangokuthi umuntu nangabe unekinga yesikhumba imsize nakhona. Ibuye isize umuntu ukuthi iqinise amasotjakhe womzimba akghone ukulwa namagciwane akhona emzimbeni

Iinthelo ongazidla zingakaphekwa yikherotsi, yikhabitjhi, yitamati, yi-eyi, yipenabhula.

Iinthelo okateleleke bona uzipheke ngaphambi kobana uzidle libhutata, mazambana, nebhedirudi, mgade, nani godu nesiphila.

Iinthelo ezihlanu ezihlaza ngokombala ma-groene, mrorho, sipinatjhi, ee yi-cucumber, yilethisi, yikhabitjhi.

Iinthelo ezihlanu ezibovu ngokombala yitamati, yi-apula, yibhedirude, trawberry, yipremu.

Iinthelo ezihlanu ezisarulani ngokombala libhanana, siphila, liswiri, yipenabhula, mrula.

I-abhula emzimbeni womuntu liqakatheke ngokobana limrhelebhe ukuthi nakanobulwele behliziyo. Mhlamunye ihliziywakhe ibethela phezulu izame ukuthi ibethe ngenaneko elifunekako ukuthi umuntu ihliziyo yakhe ipompe ngayo. Ibuye imrhelebhe nangokuthi akheke umzimbakhe wakheke uhlale wondlekile wakheke umzimba

IIvithamini elitholakala e-abhuleni livithamini C.

Iye, kunomthelela omuhle emnothweni.

Iinthelo ezifuna umtjhiso khulu ukuze zimile kuhle mengu, madribe, maperegisi, likhabe, tamati.

Iye, zikhona iinthelo ezisetjenziswa ukwenza imitjhoga yokulapha esisodwa mrula.

Ukudla iinthelo ngamalanga angeze kwamgulisa umuntu awa ngiyala. Kungombanyana ukudla kwakho iinthelo kwenza bonyana umuntu akheke umzimbakhe ube nezakhamzimba. Amasotjakhe ukuze aqine akghone ukulwisana nawo amagulo.

Iye, umuntu angakghona ukuzitjalela iinthelo ekhaya. Ngombana ngiyabona emakhayapha zikhona iinthelo ezitjaliweko begodu namanzi akhona siyakwazi ukuthi nasingatjala sizithelelele. Iinthelo lezi zinengi khona ngemakhayapha zitjaliwe.

I-kiwi sithelo esi-brown ngaphandle engathi siyahlabahlabanyana so. Ngaphakathi sihlaza ngokombala sineentanga ezinzima.

Ikhokhonadi sithelo esi-brown ngaphandle. Amakelo wakhona ngathi asikhuni so. Uthi nawungasivula ngaphakathi uyosithola simhlophe.

Ivithamini elitholakala ekhokhonadini umzimba lo uwusiza ngokobanyana lipholise ihliziyo, linciphisa nomzimba . Lisiza namathambo ukuthi aberhasondo. Iye lisiza namathambo ukuthi umuntu nakanobulwele bamathambo liyamsiza.

Umengu sithelo esihlaza ngaphandle nasingakavuthwa simhlophe ngaphakathi. Sithi singavuthwa sibe sarulani ngaphandle kanye nangaphakathi. Uthi nawusidlako sizwakale sinetjhukela, sineswigiri.

Ngingatjhinga ku-insurance yami, ngiyokufaka isibawo sokobana bangisize mayelana nesehlakalo esingiveleleko, begodu ngitjhinge nakurhulumende bonyana naye ngifaki isibawo sokobanyana naye angisize, ngesehlakalo esingivelelekwesi, begodu ngithathe nazozoke lezi engikghonu ukuzibuthelela iimphila ngizitjale ngobutjha.

Kungabangelwa kukobanyana, akekho namunye umuntru owaziko ngamabele nekoroyi engizitjalileko esiminami. Unobangela wokobana angikazikhangisi ngendlela efaneleko, kuzomele ngikhangise ngendlela efaneleko, ukwazi wonkumuntru akwazi ukobanyana azingamabele nekoro yami engiyitjalileko esimini.

Isiphila esibovu nesimhlophe hlangana nazo, esithengwa khulu ngesimhlophe.

ISewula Afrika kuliphasi elikhulukhulu, kobana lingabhalelwa ukutjala iintjalo zibezinengi. Umraro kukobana abantu beSewula Afrika abathatheli ukutjala nokulima, njengebizelo elinokuhlakanipha, begodu elinongenisa imali khulu, balithathela phasi ibizelo lekwezelimo nokutjala.

Ipuphu yesiphila esibovu eentolo angiyiboni, ngibona ipuphu eyenziwe ngesiphila esimhlophe.

Umuntu osathoma ukubhura ngesiphila, iinarha engameluleka bona arhwebelane nazo, yi Zimbabwe, yi-Japan, i-Zambia, Malawi, Mauritius, Khenya ne-Mozambique.

Iye, kuliqiniso elikhulu, nge-Limpopo bayithanda khulu ipuphu yamabele, begodu khulukhulu ithandwa ngilaba abakerega esondweni le-ZCC, badla yona ngobunengi babo.

Ngingabhora esimini lami, ngithole amanzi avela phasi, namkha ngeembe umgodi osuka edamini okuzokuletha amanzi esimini lami. Nalokha nakuna izulu, ngibekelele ngikwazi ukuwonga amanzi ngisebenzise wona ekuniseleni iintjalo zami, bonyana zingaridibali.

Isiphila esivuna eSewula Afrika, sithunyelwe kwamanye amazwe, zingaletha amatjhuguluko amahle emnothweni wekhethwapha. Ngonobangela wokobanyana abantu abanengi nenarha ezinengi, ziyasibenzisa isiphilesi, ukwenza ipuphu ukuze abantu badle umratha.

Ngingaqinisekisa bonyana isiphila sami, namandebele la engiwavunileko ahlwengekile, begodu ahloliwe ngekwendlela efaneleko, ukuze iintolo ezikulu zikwazi ukuthenga kimi.

Ngingafunisisa eenkundleni zokuthintrana, begodu ngiyeneentolo eziseduze nami, ezise-Limpopo, Mpumalanga, Kwazulu Natali, Eastern Capu, njengombana kungizo iintolo ezingangisiza kobanyana ngithole imbewu yamalamune, ngizo ezikhiqiza khulu amalamune iindawo esengizibalileko.

Ngibona ngathi atjhiphe khulu, e-Evergreen, SPTA.

Nangidle isiphila, ngisutha khulu, ngisutha ingangidle umratha.

Ngekhethu ama-avokhado afumaneka lula, ngombanyana imithi yakhona iimnengana ngapha ngekhethwapha.

Umraro kungaba kukobanyana zingadli ukudla okufaneleko, nokutjhuguluka kwephasi. Lokha nakutjhisa khulu, iinkomo azicabangi ngendlela efaneleko, begodu nokubanesomiso zingatholi amanzi ngokwaneleko.

Ngivumelana nabo laba abathi, bekufuze uzihlabe zisese neminyaka embili ubudala. Ngonobangela wokobana nasele zizidala khulu inyama yakhona iyaqina, kodwana nazisese jongwana inyama yakhona ziyavuthwa, iyaphekeka begodu iyadleka.

Iye, inyamakhona ingaba yingozi ebantrwini, ngombana ingabebezidle nokudla okungakameli bonyana zikudle.

Ungazipha utjani ubusike, bubebunengi begodu uziphe namatjhwaba wemithi.

Ngekambiso yesikhuwa inyama yakhona bayihlwengisa khulu, ingasabanegazi, kodwana ngekambiso yesintru, inyama yakhona ayihlengiswa khulu ibanegazana, begodu ngekambiso yesintu ayihlali isikhathi eside isefrigini nofana kusmakhazisi

Iinkunzi ozihlabela zona ngomtjhini bona zifelula begodu msinya, ngaphandle kokuhlukumeza, akutjho bonyana inyama yakhona izobanepilo.

Awa, ngalokho anginaso isiqiniseko, kodwana kuyikulumo engiyithole ikhona esintwini, bonyana umuntu ohlalabe ikomo inyamakhe ibamnandi namtjhana ibayimbi.

Awa, mina godi angiboni bonyana kuqakathekile lokho.

Ungawathengisela iintolo, ezithengisa amathambo, kanye uthengisele nomphakathi.

Iye, ingathengiseka bile ingathengiseka kuhle ayibinomraro.

Iye, ngicabanga bona zidla ngokwaneleko.

Iye, kulungile bona iinkomo ozifuyele inyama, uziphe ukudla ubusuku nemini.

Kubangelwa kukobanyana, lokha nabayihlabako, nofana, namtjhana nabayihlinzako, bayikhipha amafutha, bangapheki namafutha amanengi.

Ngokombono wami kufuze omunye nomunye umhlobo, ubenesibaya sawo uwodwa, ukuze bonyana zingalwi ngesibayeni.

Mina ngivumelana nabo ebathi kufuze iinkabi uzihlabe zisese neminyaka emibili ubudala, kungombanyana inyama yakhona iyadleka begodu ayikakaqini, ivuthwa masinya.

Iye, isitjhaba samaNdebele nangabe safuduswa ePitori kwakhiwa idorobha, sisese nalo ilungelo lobunikazi bePitori. Kungombanyana omunye nomunye umuntu unalo lokuya lapha afuna ukuya khona begodu, athenge lapha afuna ukuthenga khona.

Iinthelo ezifuna umtjhiso ukuze zimile kuhle, mengu, iperegisi, likhabe, madiribe, kanye nomtswiri.

Umratha ophekwe phasi uba mnandi, begodu uvuthwa kuhle. Uba nesikhokho esimnandi begodu.

Iye, umuntu angakghona ukuzitjalela iinthelo ekhaya. Njengangendaweni yangekhethu, zikhona iinthelo ezitjaliweko njengemimengu, namadribe, namagwava. Zikhona zitjaliwe, ziyamila begodu.

Awa, angeze kwamgulisa umuntu ukudla iinthelo ngamalanga. Kunokobanyana zimgulise, zizomupha ipilo ngombanyana iinthelo zizakhamzimba, zakha umuntu ukuthi abe nama-vitamin, akwazi ukuthi umzimbakhe uhlale ulwisana ulwisana namasotjakhe womzimba. Amasotjakhe womzimba akwazi ukulwisana namagulo aphethe, azabe amphethe.

Iye, kuyenzeka ukuthi kukhandelwe ukugula kweenkukhu ngesihlahla sesintu, kungombanyana thina ngekhethu siyakghona ukuthi ikukhu nayigulako, siyiphe isirhorhobha siyiseze, iphole.

Ungazikhandela ngokobanyana uzikampelele izimvu zakho, kungangeni esinye nesinye isilwana esizokwazi ukuthi sifinyelele izimvu zakho zizidle. Zingaphepha khulu nawungazikampelela.

Ihlelo elingenziwa ukudosa ilutjha ukuthi lizibandakanye kwezokulima, kungathathwa ilutjheli litjhingiswe kwezokulima, liyokufundiswa bonyana kulinywa njani, begodu kutjalwa njani. Bakhulumisane nabo abalimi labo abasebenza khona lapho kwezolimo, babaqhazisele kangconywana ngakwezolimo, begodu bafundiswe nokobana ukulima kulibizelo begodu kubaluleke kangangani emphakathini.

uBongi ufuna ukuba ngudorhodere wefuyo, angenza lokho ngokobanyana atjhinge esikolweni esibizwa bona yi-veterinarian school. Athole i-Doctor of Veterinary Medicine, ebizwa bonyana yi-DVM. Begodu kuzomele enze iimfundazwe ezihlobene nesayensi, ne-biology, ne-chemistry, nofana i-animal science. Bese athole, athole i-Bachelor of degree yalezo mfundazwe, ukwazi bonyana angaba ngudorhodere weenlwana.

Iye, zokulima ziyawukhulisa umnotho wenarha yekhethu, ngonobangela wokobana inarha le yekhethu ikghona bona yabelane nezinye iinarha ngeenthelo ezitjaliweko lokha nakulinywako, njengesiphila sizikhambiswe sisiwe kwenye inarha, bese imali iyangena ngapha ngenarheni yangekhethu.

Abanye abantu bafuna ibisi liphekwe ngaphambi kokuthi lidliwe, ngonobangela wokobana lokha naliphekiweko, libulala ama-bacteria anjenge-salmonela, E.coli, ne-Brucella, ezingaletha ukugula. Begodu kuvikela amalwele athathelanako, njenge-brucellosis kanye ne-tuberculosis.

Iye, ngibona bona abantu abatjha nabangahlonyiswa ngamakghonofundwa aneleko wezokulima bangazibandakanya ekorweni le, ngonobangela wokobanyana abantu abatjha abanengi abanawo umsebenzi, abasebenzi. Nabangakwenza lokho, zabe babavulele amakghono womsebenzi. Bazabe babavulele amathuba womsebenzi, bazokwazi bonyana bakwazi ukuthi nabo barhelebhe, basebenze, bondle umndeni wabo.

Amakghonofundwa angafakwa emayunivesithi aphathelene nezokulima, kukobana bafundise abantu ikghono lokureya itregera kanye nelokusebenzisa iplurhu neminye imitjhini. Begodu babafundise nokobana ihlabathi elungele ukutjalwa kiyo, iba njani.

Awa, imali kamalume uSgwadi ayirhola ngenyanga njengombana alusa iinkomo zikasoplasi, ngiyibona iyincancani khulu ngombana umalume usebenza ekuseni, bekufikele ngamadina.

Iye, kuyafundelwa. Ukuze bonyana ungalimazi ikomo, begodu nawe ingakulimazi ikomo lokha nawuyisengako.

Umalume enye yekomo yakhe engenwe kugula, angayivalela iyodwa, angayihlanganisi nezinye iinkomo. Begodu beyilapheke, abangayikhiphi ayise emmangweni iyokudla. Ayiphe ifuru bekuze ilapheke.

Iye, kuqakathekile bona abentwana badle imirorho, ngombanyana imirorho inezakhamzimba, begodu inepilo.

Iye, ngibona ukuthi ukwakhiwa kwamanye amadamu amakhulu kungasisiza ukwandisa amanzi wokuthelela, wokuthelelela newefuyo elizweneli. Kungombanyana azokongeka abe manengi.

Ukutlhogeka kwamanzi ephasina, kubangelwa kungani kwezulu.

Umuntu osathoma ukubhura ngesiphila, iinarha angamukeleka bona arhwebelane nazo yi-Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland, Zimbabwe.

Awa, abasebenzi bemaplasini abayitholi i-UIF, imali ye-UIF. Kungombanyana imali yabo umrholo wabo bawuthola ezandleni, uza ngama-envelope.

Ubungozi bamadamu kukobana idamu lokha nalidabukako kuyokonakala khulu endaweni leyo. Izindlu zabantu zokukhamba namanzi, begodu amadamu aletha ubungozi bokobanyana abentwana badlalela kiwo, bagcine bawele ngaphakathi.

Iphopho emzimbeni womuntu ogulako imsiza ngokobanyana imnikele ama-vitamin A, ama-vitamin C, begodu irhelebha nokukhuphula amasotja wakhe womzimba, kobanyana asebenze kuhle, alwisane nokugula.